Ewe, ndinganguye umfama wetsangu xa ndinolifumana ithuba. Isizathu sokuba ndifuna ukuba ngumfama wentsangu kukuqala ukulinywa akwenzanga kuye kuba semthethweni eMzantsi Afrika ngezi zizathu, ukuzisebenzela buqu kwaye kukho amathuba okuba isimo sesityalo sorhwebo sikhule kwixesha elizayo. Oku kuthetha ukuba kungenzeka kubekho intengiso enkulu kunye namathuba amashishini kwii-aquaponics.

Ukuze abasebenzi basezifama basebenze kakuhle baze babe negalelo elikhulu kuqoqosho kubalulekile ukuba basebenze phantsi kweemeko ezinyanzelekileyo, ezikhuselekileyo nezilungileyo. Eli candelo lemithwalo ozama yokondla ilizwe ngoko ke impilo intlalontle yabasebenzi kufuneka ibekwe phambili. Imivuzo eneleyo nokuhlonipheka, abasebenzi basezifama kufuneka bahlawule akufunekanga bahlawule umvuzo omncinci okanye ongaphaya kwawo ngokomthetho waseMzantsi Afrika ubekiweyo. Umvuzo olungileyo ubenza bakwazi ukuphilisa bona neentsapho zabo, zinciphise intlupheko kwaye bakhuthaze ukusebenza ukuzinza kwabo emsebenzini.

Ukukhetha iintsuku ezifanelekileyo zokulima kubaluleke kakhulu kwimiphumelela yolimo ngakumbi xa uzawuqala ujonge iimeko kwesimo sezulu nokwahlukana. Akungxanyelwa nje ukuba kube yinto yonke otyalayo. Kufuneka ufunde ukuqwalaselela ukuba utyala nini, ntoni, ngeliphi ixesha. Ukubaluleka kokhetha iintsuku zokulima. Ukukhula okunempilo kwesityalo kuthintela umonakalo kwisivuno kunyusela mveliso, ukunciphisa iingozi. Iintsuku ezinjani ezilungele ukulima? Ukhetha iintsuku ezifanelekileyo kuxhomekeke kakhulu kwisityalo ofuna ukusityala.

othethayo. Ukufuya iigusha ngakumbi eMpuma Koloni naseMzantsi Afrika kuza nemingeni yayo eyahlukeneyo nangona kukuba yinzuzo. Kubalulekile ukuba qho nengxaki ezilungiselele. Ukutya okunesondlo. Izifo, izinambuzane, amaphela, iigusha, iintshulube . Iindleko zokuvelisa amaxabiso entengiso, unyulo. Ukufuya iigusha kunoba yinzuzo kodwa kufuneka ucwangcise kakuhle ulawulo olunzulu kunye nokuqinisekisa nemingeni emincinci ukusebenzisa nabaququzeli bophuhliso kunye nokufumana ulwazi olutsha olubaluleke kakhulu.

Apho kukho amazwe anjengoMzantsi Afrika apho urhulumente azo kwezolimo kubaluleke kakhulu ekuphuculeni uqoqosho. Njengomoya umlilo, la maphulo ivuselela imveliso, adale amathuba emisebenzi kwaye aqinisekise ukhuseleko lokutya. Kwakukho umlimi omncinci unguNomusa wayesahlala kwilali esemaphandleni eMpumalanga wayenemihlaba emincinci yombona nemfuyo kodwa wayesoloko efuna ukuthengisa iimveliso yakhe nokuphuhlisa ifama yakhe ubomi bunzima. Ngelinye ilanga urhulumente waqalisa iphulo elitsha lezolimo elibizwa ukuba yiVuselela ifama Yakho. Olu phulo lwalubonelela ngenkxaso kwiimeko ezohlukeneyo, izixhobo zokulima ezintsha, ingqeqesho nendlela yokuphucula umgangatho womhlaba kunye nokufikelela kwiimarike ezintsha.

Xa imveliso kwezolimo inyuka okanye isehla oko kuba kunefuthe elikhulu kumaxabiso okutya esiwathengayo. Xa imveliso yezolimo iphezulu amaxabiso okutya ayathanda ukuhla nto leyo elungileyo kubathengi kodwa xa imveliso yolwimi iphantsi amaxabiso okutya ayanyuka nto leyo engumcelimngeni kakhulu kubantu abaninzi. Iimveliso zolimo yeyona nto ibaluleke kakhulu ekubumbeni indlela yamaxabiso okutya esetyenziswa ngayo.